Mmuso o ka thusa ho fokotsa tlala ka tsela tsena tse latelang. Ba ka reka dijo ho dihwai kapa bona bo rapolasi, mme ba di fa dikolo le setjhaba. Ba ka thusa ka ho theola ditheko tsa dijo hore batho bohle ba kgone ho reka.me ba ka thusa balemi ba banyenyane ka peo, manyolo le dithuto.

Eya ke ile ka utlwela ka selemo sa twenty twenty-two rapolasi e mong a ne a bitsa Solly Letswalo, hona moo porofenseng ya Limpopo. O ile a tlaleha hore batho ba ne ba ikenela polasing ya hae ba e nkela ditholwana tsa hae, ba tlatsa dikoloi. Ke nahana ke ketso ya tshwabo e swabisang mme ba hloka ho tshwara batho bao.

Eya e nka ithuta mme ka ya dikolong tse kang Stellenbosch University kapa se seng se bitswang Elsenburg. Mohato wa bobedi ke moo nka batlang lefatshe le nang le mobu o motle, metsi a ho nosetsa le maemo a lehodimo a loketseng. Mohato wa boraro ke ho ngodisa kgwebo ya ka. Ke fumane nomoro ya lekgetho le liecence ya ho etsa vein. Mohato o latelang moo ke ho reka difate tsa morara tse loketseng jwalo ka bo . Mme ke a beha mekotla ho tshwara morara le tsamaiso ya ho nosetsa.me ka mora moo ka mora dilemo tse kabang kae nka qala ho etsa veini le ho rekisa.

Mabenkele a reka ho balemi ba fapaneng ba ba ngata. Mme e tswa ka mekgahlelo. Jwanong balemi bana ba meroho ba tswa ka mekgahlelo ka kotulo ya bona. Mme se seng hape ke se nahanang ke hore balemi bana ba bang ba sebetsa ka matlo a bitswang di-greenhouses. Ke moo polokeho ya motjheso e bang teng. Sena se ba fa sebaka sa hore kapa ona monyetla wa ho lema selemo ka ofela.

Sonoblomo e etsa mafura. Mafura ana re phehang ka ona, mafura anana re butswisa dijo tsa rona ka ona a tswa sonoblomong.

Ena ke canola, ke semela se jalwang bakeng sa peo ya sona. E sebedisetswa ho etsa oli e jewang e phetseng hantle haholo. Oli ena e na le mafura a fokolang mme e thusa haholo ho bophelo. E boetse e siya mafura a phepo bakeng sa diphoofolo. Ke kgethile ho jala canola hobane e rekiswa hantle, e hlahisa oli e phetseng hantle. Hape e ntlafatsa mobu bakeng sa dijalo tse tlang.

Ho jala rooibos ho hloka mobu o itseng le boemo ba lehodimo bo fumaneng haholo . Ke lokela ho etsa dipatlisiso ka mobu, boemo ho ba lehodimo, mokgwa wa ho jala le hore na ke tla rekisa kae. Ke tla boela ke hloka license haeba ho hlokahala.

Ke tlo hloka hore ke fumane mobu o loketseng yona cotton. E kare ke mobu o tjhesang ebile o mmeng. Mme ke ithute ka yona cotton le disebediswa tsa teng ho tsa temo. Mme ka mora moo ke ikopantshe le mekgatlo ya temo kapa tsona di mmaraka mo ke tsebang hore ke tlo kgona ho fumana bareki ba yona cotton.

Ho jala lehlaka lena la tswekere porofenseng ya Northern Cape, ha ho molemo. Hobane sebaka sena se o mile mme ho sena pula e lekaneng. Tswekere e hloka pula le motjheso o phahameng. Jwale ho molemo hore ke tswellepele ka poone ena ya ka. Mme ke tla le ka dijalo tse ding mohlomong tse tshwanang le sunflower kapa , tse ka kgonang ho mela mobung oo wa ka o wa profinsing ya Northern Cape.

Menyetla ha eyo hore batho bohle e ka ba borapolasi. Ba bang ba batho ke bo rapolasi feela mme haba tsebe letho ka ho lema hobane ha ba na thuto. Ba bang ha ba na le tshehetso ho tswa ho mmuso, jwalo ka tsela eo batho ke bo rapolasi feela hobaneng dipolasi di teng.

Ho bonahala e ka re tjhelete e ngata mona mosebetsing wa ho rema difate. Empa difate tsena ha re qeta ho di rema di tlameha di iswe di-factory-ing mane. E be di fetola dintho tse ngata jwalo ka bo ditulo, dibuka jwalo jwalo. Hore o etse tjhelete e ngata e ntle ke ya ho kena kgwebong eo. Tjhelete e nyenyane ya ho tswa ho rema difate o ka e fumana feela ho etseng patsi ya ho besa mollo. Mme eo ha ena tjhelete e kalo hobane batho ba ba ngata ba na le difate tseo ba ka e remelang tsona malapeng a bona. Tjhelete ha eyo moo.

Ho bonahala tjhelete e le ngata firm-eng ena ya ho rema difate. Ke nahana e ngata haholo hobaneng difate tsena ha di tloha mona di lo etsa furniture, o lo dula hodima sona, o lo bala buka. Moo teng tjhelete ya bonahala e ngata. Tjhelete e kgona ho ba teng hape ha o etsa e be patsi fela. Empa yona ha se e ngata jwalo ka ena.

Mathata ao re a tshwereng wena rapolasi ka ka nako ena ya ho kotula poone ke hore ho ba teng batho ba kenang hona polasing mona ka nako eo re sa boneng. Ke nahana hona bosiu, ba fihle ba kotule. Jwale ha se re fihla rona hoseng re se re theohela, ha e sale ka mokgo re sileng ka teng poone ena. Ke nahana hore re ke re phahamise terata ena re e behileng ka ka thoko e tshireletse mme e phahame haholo hore ho seke haba le motho o mong a ka ka feta mona a ikenela a nka poone.

Poone e ke e kotutseng bekeng ena ka ofela ke eo e senyehile. Ke nahana dipula tsena ke tsona tse entseng hore le senye kotulo ena ya ka. Hobane ne ntse ke tla hantle. Ke lahlehetswe ke matsebetsebe a ditjhelete. Ha ke tsebe le hore na basebetsi bana ba ka ke tlo ba patala jwang, kotulo e le siko.

Ke kgothaletsa ho kena temong ya dijothollo hobane di fapakaneng ka tsela e ngata. Ke rice, ke koro, ke soya jwalo jwalo. Tjhelete o ka e etsa e le ka ditsela tse fapaneng ho ya ka dijothollo tsa hao. Ha o hlokometse mobu wa hao le mekgwa ya ho jala, o hlokometse dijalo tsa hao. Tjhelete o ka e etsa e le ngata haholo ho feta ya meroho.

Ke nahana dibaka tsena tse fapaneng di tswa ka maemo a lehodimo le mobu wa sebaka seo. Ke ka hoo ka nako tse itseng ka lehlabula ho hlaha ditholwana tse itseng sebakeng se itseng, ka mariha ho hlaha ditholwana tse itseng ka sebakeng se itseng.